Le nkampani ibonakala isebenza ngendlela ye-pyramid scheme okanye inkqubo yokuthengisa enobuqhetseba. Nazi iingxaki eziphambili ezihambelana nale ndlela yokusebenza. Endaweni yokuba ingeniso ivele ekuthengiseni iimveliso okanye iinkonzo, ifuna abantu abatsha ukuba babhatale ukuze bakwazi ukungenela. Loo nto ithetha ukuthi imali ephumayo ivela kubantu abatsha abangenayo, hayi kwishishini elihlala likhula. Iyaphuka xa kungasekho bantu bangenayo. Uninzi lwabantu luyalahlwa okanye lilahlekelwe ziimali.

Kungenzeka kube yinto efanelekileyo kodwa kuyaxhomekeka kumgaqonkqubo wombutho. Izinto ezenziweyo kunye nemigaqonkqubo yophuhliso lwezemali. Kukho izizathu ezimbalwa ezinokuthi zihlale zixhaswa ngale ndlela. Iibhanki zinokufuna ukwandisa izixhobo zazo ukuvula iindawo ezintsha kunye nokuphucula amava omthengi, kwaye le mali enikelwa kwibhanki inokusetyenziswa kuloo njongo. Iibhanki zineendleko eziphambili zokugcina abasebenzi bazo njengezicelo zokuphathwa kwezabelo.

Njengomthengisi wezindlu, ndingathi kuyakubaluleka kakhulu ukuqonda ukuba irhafu zepropathi kunye neinshorensi yabaninimzi zikwazi ukuchaphazela kakhulu intlawulo yezemali yomthengi. Irhafu yepropathi imiselwe umphando wedolophu okanye isixeko kwaye ibalwa ngenyanga okanye ngonyaka ngokwemali esabelwe kumphandle wempahla. I-inshorensi yabaninimzi ibalulekile ukuqinisekisa ukuba ikhaya linokukhuselwa kumonakalo. Le inshorensi ibalwa ngenyanga kwaye ixabiso linokohluka ngokomgangatho wepropathi.

Ukukhetha phakathi kokubhatala ngekhadi kunye nokubhatala ngemali ngqo kuxhomekeke kwimeko ethile. Mna ndingakhetha ukubhatala ngekhadi. Xa ubhatala ngekhadi zonke iintengiselwana ziyarikhodwa, nto leyo enceda ekujongeni iinkcukacha zemali zakho. Ukuba imali ilahlekile okanye kukho utshintsho olungavumelekanga, unokubuyiselwa imali kwimeko ethile. Ukuba ufuna ukuthenga kwiivenkile zeintanethi ikhadi liyimfuneko kuba aziyamkeli imali ngqo.

Iakhawunti ye-fixed deposit yindlela yokonga apho ubeka imali ebhankini unikezela ngokuthi imali yakho igcinwe ibhalisiwe isikhathi esithile ngokuvumelana phakathi kwezi nyanga ezintathu nangaphezulu. Ngaphandle kokuthatha okanye ukuyirhoxisa, unquma inani lemali ofuna ukuyibeka. Udinga ukugcina imali yakho ngokwexesha elibekiweyo, kungaphakathi kweenyanga ezintathu okanye ezintandathu okanye unyaka nangaphezulu. Xa ubeka imali kwi-fixed deposit, ibhanki ikupha inzuzo ngakumbi xa uyigcine ixesha elide imali yakho.

Ukuba ndingumfundi wonyaka wesibini eyunivesithi kwaye khange ndifumane nkxasomali yeNSFAS kulo nyaka, ndiza kuthatha la manyathelo alandelayo ukuze ndiqhubeke nezifundo zam. Ndiya kuqhagamshelana neyunivesithi yam ndibuze ukuba ikhona na inkxasomali yangaphakathi eyabafundi abanezimo ezinzima zemali. Ndiza kujonga imisebenzi enokunceda ndifumane imali yokuzixhasa njengezithuba ezifumanekayo kwikhampasi. Ndiza kujonga indlela zokunciphisa iindleko zokuhlala ezinjengokuhlala nabahlobo okanye kusapho ukufumana indawo enexabiso eliphantsi.